Mo setsong sa Setswana diaparo tsa batho di ne di le mo tseleng tse di tlwaelegileng tsa setso pele go tsena tsa selegae le tsa bogologolo. Pele basweu ba tla mo lefatsheng la Botswana banna ba ne ba apara tsa letlalo, fa basadi ba ne ba apara , go ne go dirwa gape dikgati tsa letlalo, methikga mme go binwa ka tsone mo di temaneng tsa setso. Diaparo tsena tsa matlalo di ne di supa botshelo jwa setso jwa baTswana mo nakong eo, ka morago diaparo tsa Setswana di ile tsa fetoga go ya ka nako le maemo a setšhaba. Batho ba ne ba simolola go apara diaparo tsa fashion-e tse di tseneletseng.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference.

Moaparo wa setso wa basadi mo setšhabeng sa Setswana o akaretsa diaparo tse di dirilweng ka matshelo a setso jaaka di tsa matlalo le diaparo tse di nang le matshwene a a boitshegang, le mekgabiso o kgatlhang. Ke moaparo o o bontshang kagiso, mokgwa wa botshelo, le boikokobetso jo bo tlwaelegileng mo basading ba setso sa Setswana. Ke ka moo ke o rata ebile o le montle.

Nnyaa, ga ke nagane gore diaparo tse di khutshwane tse dintshang nama sekai tsa seZulu kgotsa seXhosa ebile di ntsha le matsele ke tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno go ka apara diaparo tse di khutshwane, ka gonne diaparo tseo ke diaparo tsa setso ke diaparo tse e leng gore di bontsha gore o mofuta ofe wa motho eseng gore o tsamaye o di apere go itlhagisa mo bathong, ka gonne mo baneng ba segompieno bana ba segompieno ba apara diaparo tseo go itlhagisa.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso sefe ka gore go le gantsi baTswana maZulu le maXhosa gantsi diaparo tsa bone tsa Sesotho ba dirisa matlalo a diphologolo. Gape masela a bone ga a tshwane ka tsela e le gore le mmala wa masela a ba a dirisang ga a tshwane, seo se bontsha gore mongwe le mongwe o tswa mo setsong se se fe.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo o e leng gore o fitlha dinama, moaparo o e leng gore ga o tlhagise dingwe tsa mmele go tshwana le matsele le dinama tse dingwe go ya kwa tlase. Ba tshwanetse go apara mesese e me telele ebile ba rwale le motlhogong.

Dilo tsa motheo tse di tlwaelegileng mo go direng diaparo tsa setso tsa Setswana di akaretsa matlalo, tshipi, matshelo a lotlhaka, , ditlhako tsa matlalo. Maina a dingwe tsa diaparo tsa setso tsa Setswana tse ke di itseng ke tshega, makgabe, se ramphetšhane, le di tsa setso.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi mo setšhabeng sa Setswana e botlhokwa thata, mme e tsenya mo diphologolong tsa tlotlo, boikokobetso, le maitshwaro a a siameng a mosadi.

Ke akanya gore ke dilo tse di ka tshelang mmogo, ka gonne go na le bangwe ba ba itseng go roka ba kopanya setso le di fashion-e tsa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka go tlhomamisa gore diaparo di supa tlotlo, boikokobetso le maitshwaro a maleba mo setšhabeng sa bona. Maitlhomo a diaparo tsa setso a akaretsa go boloka ngwaoboswa, kgotsa le tlotlo le go ruta basadi maitshwaro a botlhokwa jaaka boikokobetso le kgotlelelo.

Ee, ke akanya gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga banna le basadi, ka gonne go le gantsi ga e le gore basadi ga ba letlelelwa go apara diaparo tse banna ba di apara ne tle go bonagala gore basadi ga ba tseiwe ka tsela e e tshwanang le e ya banna. Jaanong seo se bontsha gore go leka-lekana.